Ke bona ho sa tswelle setjhaba molemo ho isa bona lebollong hobane lebollong ho kotsi haholo. Ebile batho ba hlokofala lebollong. Le motho ha ya lebollong o tlameha ho ya a le dilemo tse mashome le metso e mene.

Ho ya ka nna sena ha se a loka hobane motho o ho etsa seo a se ratang.

Ke bona re sa hloka tsebo eo ho tswa ho bona.

Ee, ke nahana ho bohlokwa ho itsitlallela meetlong ya rona. Hobane ha ho tsitlalla meetlong, o kgona ho ithuta ntho tse lokileng ho baholoholo.

Ee, ho nne ho tswellwe pele ho hlaba kgomo ho felehetsa mofu hobane kgomo e kgona ho fepa batho bohle ba tlileng lefung.

Ke nahana ho bohlokwa hore re le re baballe puo ya rona. Hobane ha o bua le motho e mong, o tlameha ho tseba hore motho eno o tlo ikutlwa jwang ebile le wena o lokela ho bua ka moya o fatshe, o hlomphehang.

Ka pono ya ka sekolo se loketseng bana ba ka kapa nna ke dikolo tsa mmuso, hobane dikolo tsa mmuso o kgona ho ithuta ntho tse ngata, empa ho na le ntho tse ngata tse mpe tse etsahalang tsa hona mona.

Maikutlo a ka ke hore lekeisheneng ho tletse batho ba sa sebetseng, toropong ke moo ho tletseng batho ba sebetsang.

Ho na le dikolo tsa lebollo hore ba kgone ho ruta, bana ba bo bana ba bashemane hore e be banna. Dikolo tsena ha di yo molaong.

Ee, meetlo e jwalo e sa le bohlokwa.

Ke bona marena a le phoso tabeng ena hobane ba rekisa mmuso wa rona ebile, ba ba ehlisa economy.

Tsebang thuto ya ho ruta ba nka mahlale ao sekolong. Ba ithutile ho barutwana le ba bang.

Ntho ena ke bona e le ntho e sa lokang hobane ke ntho tsa, seshweshwe ke ntho tsa mona Afrika Borwa. Ke ntho tsa Basotho. Ke ne nka thabela ha di ka rekiswa mona Afrika Borwa feela.

Lelapeng la ka, re sa tseba tatelano ya ho tshela . Motho ya atisang hore eletsa tabeng ena ke ntate moholo.

Etsa kopano moo re dulang ho kopana kaofela re buisane re bontshaneng, kgone ho lokisa tsohle tseo re nang le bothata ka tsona. Re be ntho e le nngwe.

Ke ka hore batho ba beile nako ho ntho tse seng bohlokwa. Ke ka hoo, ba sa sebedise bohlale bo dibukeng tsa rona, ho ithuta, ho lema le ho hlomphana le ho hodisa bana hantle.

Ee, ho lokile hore nako ya bona e se ke ya tshwana, hobane bo ntate ha ba tshwane le bo mme.

Maikutlo a ka ke ikutlwa ke sa thaba hobane batho ba lebala hore ba tswa kae. Empa ha ho na bothata, rona re ntse re kgona ho bua se Afrika sa rona, puo ya lapeng.

Ke bona e sa loka ho ebile e ka halefisa mofu.

Ke yena ya loketseng ho rutwa ho bapalla, ho baballa meetlo ya rona hobane ke yena ya moholo. O se a tseba tse di ngata ka bophelo.

Motswalle o wa tseba na hore ka molao wa Afrika Borwa ha o ntsheditse mosadi lobola, ho tshwana le ha le nyetse ka molao wa ya ho lekana ya dithoto. Wena wa se tseba seo?

Dumela ke ne nka rata ho le tsebisa ka moketjana o tla etsahala. Nako ya mokete e tla etsahala ka nako ya leshome le metso e mmedi ka letsatsi la hlabula. O tla tshwarelwa jareteng moo ke dulang, ebile ho tla aparuwa diaparo tse ntsho fela.

Mosadi o tshwara thipa ka bohaleng. Sena se bolela hore mme a ka etsa ntho e nngwe le e nngwe for ngwana hae.

Ke nahana ho rekisa dijo tsa setso di-restaurant-eng le tsa di-takeaway ho hlompha sentso sa rona hobane, o kgona ho bontsha batho ba bang hore mona Afrika Borwa re ja dijo tse jwang.